Endzhaku ka mhangu ya le magondzweni lexi u faneleke ku xi endla hi ku hatlisa i ku tiva leswaku wena ni van'wana lava a mi ri na vona mi hlayisekile. Loko ku ri ni lava va vavisekeke vitana vitana ambulance kumbe chayisa vana va vutshunguri hi ku hatlisa. Swi laveka leswaku u tivisa maphorisa hi mhangu kutani u sungula ku teka swifaniso swa leswi humeleleke loko swi nga veki wena ekhombyeni. U fanele u tsala rungula ra mhangu, u hlayisa tinhlamulo hinkwato leti nga laveka ku pfuna eka xikambelo xo va na ni vutihlamuleri, u nga tshuki u tshika ndhawu ya mhangu loko u nga se pfumeleriwa hi maphorisa.

Vavanuna vo tala va tikuma va nga swi koti ku vulavula hi ntshikelelo wa mianakanyo hikwalaho ka swilo swo fana na mindzulamiso ya vanhu, swiyimo swa vutomi ni ndlela leyi vanhu vo tala va kurisiwaka ha yona. Ku kurisiwa hi rito ro tiya leswaku vavanuna a va fanelanga ku rila, kumbe u fanele u tikhoma, swi endla leswaku vavanuna vo tala va titwa onge ku vulavula hi mintlhaveko ya vona i ku titwa ku tsanile. Leswi swi endla leswaku va hlayisa swiphiqo swa vona endzeni, leswi endlaku ntshikelelo wu kula ku kondza wu va koka eka miehleketo yo tika yo fana ni ku ti sunga. ku pfuleka ni ku amukela mpfuno wa mianakanyo swi tekiwa tanihi ku tsanela ni ku tsandzeka, naswona leswi swi vanga ku chava ku avanyisa hikwalaho swa tika leswaku vavanuna va vulavulela kahle swa mianakanyo ya vona.

Vanhu vanhu vo tala a a va nga teki mhaka yo fambela kulenyana hi nkarhi wa COVID-19 tanihi nchumu wa kona ngopfungopfu ekusunguleni ka xitsongwatsongwana lexi. Van'wani a va teka mhaka leyi tanihi xihlekiso, kasi van'wani a va nga twisisi swinene vuyelo bya ku nga yingisi. Leswi swi endle leswaku ku hangalaka ka xitsongwatsongwana ku sungula hi ku hatlisa, hikuva a ku ri na ku na ku hlangana ka vanhu, ku khumba swilo swin'we, ni ku pfumaleka ka ku xalamuka hi swa rihanyo. Hambiswiritano ku hangalasiwa ka mahungu swiletelo swa swa mfumo ni ku vona ku xaniseka ka vanhu lava tshameke va hlaseriwa. swi endle leswaku vanhu vo tala va va sungula ku teka mhaka leyi enhlokweni hi ku famba ka nkarhi.

Lexi endlaka leswaku vavanuna vo tala va tirhisa swidzidziharisi tanihi ndlela yo langutana na ni xiyimo xo tika hikwalaho ka ka ntshikelelo wa mianakanyo, ku tsandzeka ku vulavula hi mintlhaveko ya vona, ni ku lava ku papalata swiphiqo hi ku famba ka nkarhi. Vavanuna vo tala va kurisiwa hi ndlela leyi endlaka leswaku va tikhoma ku nga kombi ku tsana. Leswi endlaka leswaku loko va langutana na swiyimo swo tika va tlhela va lava ndlela yo ti tiyisela ku kurhula. Naswona swidzidziharisi swi va ndlela ya nkarhi wo koma ya yo papalata mintlhaveko leyi va va. Swidzidziharisi swi tlhela swi va xiphemu xa ntlawa wa vaakelani kumbe vana va malembe yo karhi lava nga ni ntokoto wo fana.

Hu humesiwa ka mali hi US AID swi ta khumba ngopfu mfikelelo wa ARVs eka vaaki va Afrika-Dzonga lava nga na xitsongwatsongwana xa HIV hikuva mali leyi yi seketela ntirho wo xava, ku hangalasa, ni ku nyika vuvabyi. Leswi endlaka leswaku mirhi yi va kona hi nkarhi. Loko ku pfuniwa ku ximamisiwa swilo swo fana ni ku hela ka mirhi, ku hlwela ku kuma vuvabyi, ni ku tsandzeka ku tirha kahle ka ntirho wa rihanyo, swi nga sungula ku va nkarhi wa siku na siku. Leswi swi nga vanga ku hlwela ku lawuriwa ka HIV hi ndlela leyinene, ku andza, ku ka ka ka ku hangalaka ka xitsongwatsongwana, ni ku hunguteka ka vutomi bya lava hanyaka na xona.

Thekinoloji yo fana na vutshunguri bya le kule, yi nga tirhisiwa swinene ku hlanganisa xivandla exikarhi ka vaaki va le makaya nhlayiso wa rihanyo. Yi pfuneta leswaku lava nga ekule na ni tindhawu ta xibedhlele va kota ku vulavula na vatshunguri hi ndlela ya ya dijitali. Ku fana ni ku tirhisa tifoni, switirhisiwa swa ku vulavula hi rivoningo, kumbe tipulatifomo ya inthanete. Leswi swi hunguta ku famba ndlela yo leha, swi chela nkarhi ni mali ya ya ndlela. Telemedicine yi tlhela yi pfuna leswaku ku pfuniwa hi ku hatlisa loko ku ri ni swikombiso swa vuvabyi naswona yi endla leswaku vutshunguri vatshunguri va kota ku landzelela rihanyo ra mutshunguri nkarhi wa na nkarhi.

Ti kona tindlela to hambanahambana leti hi nga ti tirhisaka ku pfuna vadyuhari ku tsundzuka ku teka mirhi ya vona hi nkarhi. Yin'wani ya tona i ku tirhisa ti-alarm-u swa swa le foni kumbe ti-watch swi endlaku mimpfumawulo loko nkarhi wa mirhi wu fika. Ku tirhisa maphilisi, na swona swa pfuna, hikuva wu va na swifaniso swa masiku ni tiawara leswi swi endlaka ku olova ku tiva leswi faneleke ku tekiwa hi siku rin'wana ni rin'wana. Vanhu va le kaya va nga tlhela va pfuna hi ku va lemukisa hi ku va tsundzuxa nkarhi na nkarhi, kumbe ku va seketela hi ku vona leswaku va teke mirhi hi ndlela leyi faneleke. Vadyuhari vadyuhari van'wani va nga vuyeriwi eka thekinoloji ya swa le xikarhi ka foni ku fana na maapula tifoni lawa ma endlaka switsundzuxo swa nkarhi.

Hi mavonelo ya mina swi ri swa nkoka swinene ku tshamela ku kambela HIV hikuva swi pfuna munhu ku tiva xiyimo xa yena hi nkarhi lowu ku nga si fika swikombiso, leswi swi endlaka leswaku vutshunguri byi sungula hi ku hatlisa. Loko ku ri ni xitsongwatsongwana ku kambela nkarhi na nkarhi swi pfuna ku sivela ku hangalaka ka HIV hikuva munhu loyi a tivaka xiyimo xa yena u ta tekela enhlokweni mikhuva yo sirhelela yena ni van'wana, leswi swi endla leswaku ku va ni munhu ni ra vaakelani, ku tiva nkarhi na nkarhi swi tlhela swi pfuna ku susumeta ku tshama ni vutomi lebyi lulameke, lebyi nga ni ndzingano naswona byi hlayisekile. Hikuva munhu u ta tlhela a kota ku endla swiboho leswi tlhariheke mayelana ni mayelana na rihanyo ra yena.

Ndzi pfumelelana na sweswo hikuva vunyingi bya vanhu lava karhatekeke emiehleketweni lava hi va vonaka exitarateni i vavanuna, leswi swi nga ha vangiwa hi leswi vavanuna vo tala va ti khomeke va ti khomela ka mintlhaveko ya vona. Naswona a va swi koti ku vulavula hi swiphiqo swa vona hikwalaho ka ku chava ku avanyisiwa kumbe ku voniwa tanihi lava tsaneke. Van'wani va xaniseka hikwalaho ka ku lahlekeriwa hi ntirho, vusweti, vuhlonga bya swidzidziharisi, ku dya ngopfu byalwa, kumbe ku pfumala ndhawu yo tshama. Vavanuna vo tala a va kumeki nkarhi wo ringanela wo wo kuma nseketelo wa mianakanyo, naswona leswi swi va tsandzekise ku langutana na swiyimo swa vutomi hi ndlela leyinene. Ku pfumala mfumo lowu tiyeke wu va seketela ni ku pfumala vuswikoti byo langutana na swiphiqo swi endla leswaku va tsaneka emiehleketweni.

Vutshamo lebyi nga riki bya xivumbeko byi na ku pfurha ko tala ka ndzilo hikwalaho ka swivangelo swo hlaya leswi tolovelekeke. Xin'wani xa swona i ku tirhisa timbhoni ta paraffin kumbe makhandela exikarhi ka ndhawu leyi pfumalaka moya, leswi endlaku leswaku loko swi khomiwa hi swilo swo swo tekeriwa ehansi ku fana ni maphepha kumbe tinguvu, swi hatla swi pfurha ndzilo. Vanhu van'wani va tirhisa mirhi ya xidzedze leyi onhakeke kumbe ya khale, leswi nga vangaka ku tsandzeka ka switirhisiwa sweswo hi karhi hi nkarhi wa ku sweka. Ku tikhoma ko pfumaleka ka vuenti, ku fana ni ku siya ndzilo wu pfurile. Loko munhu a ya tlela kumbe a famba naswona i xivangelo xa xa nkoka.

Mfumo ni minhlangano ya rihanyo va nga tirhisa tindlela to hambanahambana ku lemukisa vanhu hi khombo ra vanhu lava xavisaka mirhi ya vuxisi ni mavun'wa ya vutshunguri. Va nga tirhisa tithelevhixini, ti radio, ni swiphephana ku hangalasa mahungu lama twalaka hi ndlela leyi hlamusiriweke kahle. Va nga tlhela va tirhisa xikolo ku dyondzisa vana hi ku sungula leswaku va kula va ri ni vutivi bya rihanyo. Muphurofesa ya rihanyo ni vatirhi ya va rihanyo va nga vulavula ni vaakelana hi nkarhi wa wa swilo swo fana na tin'hweti ta rihanyo, kumbe ku hangalasa vutshunguri. Ku tirhisa swibombo, swifaniso, swibokisana, eswibedhlele, emakete, exikolweni, na le tikerekeni swi tlhela swi pfuna ku kombisa vuxokoxoko lebyi nga pfunaka ku tivisa vanhu.

Ku ku pfuna eka xiphiqo xa ku tala ka vanhu va endzela titliliniki na swibedhlele swa le matikoxikaya, ku laveka ku cinca ndlela ya ku rhanga rihanyo ku endla mintirho ya rihanyo yi humelela hi ku olova. Leswi swi nga kumiwa hi ku tirhisa ntirhisano wa thekinoloji ku fana ni vutshunguri bya le kule, leswi endlaka leswaku vanhu va kota ku kuma nsimu wa vutshunguri hi ku tirhisa malulamisi ya phone kumbe video call. Ku tisola, ku famba, ku ya swibedhlele ku tlhela ku va ni ku tlurisa nhlayo ya vatirhi va rihanyo hi ku va veka etindhawini leti hlanganisaka vanhu va le tindhawini to tala. Ku endla leswaku ku vikiwa rihanyo leri yimeke kahle ni ku hatlisa, ku susumeta hi ku tirhisa ka vaaki ni vatirhi va rihanyo.

Xana u tiyisile leswaku u ta tshunguriwa hi ndlela leyinene ku sirhelela rihanyo ra wena na na ra n'wana na? Xana u ta kota ku tshama u ri karhi u hlayisa swakudya ni ku hlayisa rihanyo ra wena na? Xana u na swikombiso swa ku vaviseka kumbe swiphiqo swa rihanyo leswi nga ta lavaka ku tirhisana ni vutshunguri bya kahle na? Xana u twisisa swiyimo swa rihanyo swa nkarhi lowu wu taka na nkoka wa ku landzelela swileriso swa dokodela na? Xana u hundze ku vona dokodela kumbe ku endlela swiyimo swa nhlayo ya rihanyo ya vatukulu na? Xana u famba na n'wana wa munhu humelerisi kumbe u na vuxaka na yena na? Xana u kume ku tikela kumbe swiphiqo swin'wana swa rihanyo leswi pfunaka ku tiva xivangelo xa ku tswarisiwa na?

Ku antswisa vutomi bya vatsoniwa etindhawini ta le makaya swi lava ku fambisa ka swiyimo swo tala swo tika ni swiyimo swa kahle swa vutomi. Leswi nga endliwaka swi katsa ku hlayisa ku fuma ka mati ya swichudeni hi swihlahla, ku nyika swifundza swa vutshila ni swakudya swa ntumbuluko, ku humelela ka mikateko ya swa rihanyo hi vutshunguri bya tolovela, ku nyika dyondzo ya kahle ni mikateko yo dyondzisa vatsoniwa vo tshama va tirha kahle, ni ku pfumela leswaku va nga ngheneleli emitirhweni yo hoxeka, ku hlanganisa vuxaka lebyi byi nga pfuna ni ku vumba timhaka ta to humelela ra bindzu ra ntumbuluko, ku humelela ka masipala ya ntumbuluko seketela mirhi ya vatsoniwa.

Ina vana lava va nga tsoniwa etindhawini ta le makaya va fikela dyondzo kambe swi ya hi swiyimo swo karhi leswi nga kona etindhawini ta vona. Eka tindhawu to tala ta le makaya ku ni swikolo swo karhi leswi nga fikelekaka swa matiko kasi ni swikolo swa le makaya leswi nga va ni na swiphiqo swo fana ni ku pfumaleka ka switirhisiwa swa ku dyondza. Va ri vo tala lava pfumalekaka vutivi byo hlayisa no dyondzisa kahle ku tika ku fika ka vana eswikolweni ni swiphiqo swa rihanyo swo tanihi ku vaviseka ka vanhu kumbe ku pfumaleka ka bya vukati lebyi endlaka leswaku vana va hlayisa nkarhi wo endla ntirho wa le kaya kambe mfumo na masipala ma ringeta ku lunghisa swiphiqo leswi hi ku aka swikolo.

Endzhaku ko va munhu a kuma n'wana ku khomiwa hi vuvabyi bya gome swi nga vangiwa hi ku pfumaleka ka rihanyo leri heleleke, ku tshama eka swiyimo leswi nga tsakisiki swa vuhlayiseki bya rihanyo ni ku hlambela, ku pfumaleka ka ku sirheleleka ku sirhelela miri wa n'wana, ku rhurhela ka swihlahla swa gome hi vatswari ni ku pfumaleka ka vutirheli bya rihanyo lebyi faneleke, ku tlhela ku va na swa nkoka ku nyika n'wana swakudya leswi humaka eka rihanyo lerinene, ku hlayisa swipimelo swa rihanyo ni ku kuma vutirheli bya rihanyo hi nkarhi lowu lavekaka leswaku ku sirhelela vuvabyi bya gome.

Loko swirho swa ndyangu wa muxavi swi ku nyika swiletelo leswi kanetanaka malunghana ni nkhathalelo wa yena ku khoma xiyimo lexi hi ndlela ya xiphurofexinali swi lava ku yingisa hi ntokoto ku kombisa ku twisisa ni ku tikhoma hi ku hlonipha nkarhi wa. Ndzi ta swi endla hi ku kombisa ku twisisa swikombelo swa ndyangu hi ku va pfumelela ku vulavurisana hi ku tiyisisa leswaku swihlawulekisi swa kahle swa misava swi endla leswaku mudyuhari a kuma nkhathalelo wo engeteleleke.

Ina ku va hi tlhaviwile ku sivela COVID-19 swi hi pfunile swinene hikuva ku tlhaviwa swi katsa ku ku antswisiwa ka ku twisisa ka vanhu hi ndlela yo sirhelela rihanyo ra vona ni ku tlhontlha ku simeka ka gome ni ku yiva ka vuvabyi. Ku ku tlhaviwa swi endle leswaku vanhu va tshama va endla swiyimo swo sirhelela xin'wani ku fana ni ku hlambela mikhandzi ku tirhisa ma mamasiki kumbe ku pfumela ku hambana ni ku ni ni vanhu ni ku landzela swiyimo swa rihanyo swa . Leswi swi antswise ku ku ku ku pfumala ka vatirhi ka vutirheli lebyi hlayisekaka naswona swi yimise ku antswa swinene ka vuvabyi exikarhi ka vanhu.

Loko ndzi tsundzuka hi hi hi swiphiqo swa ku kalaka vahlayisi etindhawini ta le makaya mutswari wa mina a fanerile ku hi a nyikiwa vuhlayiselo hikuva ku pfuna kokwani a ku laveka swinene leswaku a kota ku kuma rihanyo ra kahle ni ku sirhelela rihanyo rakwe. Vuhlayiselo vuhlayiselo lebyi byi ta pfuna kokwani hi ku nyika ku vona ka vuvabyi bya yena hi nkarhi lowu heleleke, ku kuma matirhelo ya rihanyo la lavekaka, ku kuma ku pfuneka, ku kuma u kombisa ndlela yo lawula rihanyo ni ku pfuna ku lwisana ni vuvabyi byo hambanahambana leswi kokwana a nga langutanaka na swona na byona.

Vuvabyi bya miehleketo lebyi ndzi byi tivaka i ku karhala ka ka miehleketo depression. I vuvabyi lebyi khumbaka mianakanyo, mintlhaveko ni ndlela leyi munhu a tikhomaka ha yona siku na siku. Munhu loyi a khomiwaka hi depression u titwa a heli matimba nkarhi hinkwawo a nga ri na ntsako wa swilo leswi a swi rhandza khale, a pfumala vurhenga byo endla ntirho a titwa a nga pfuni nchumu naswona a a nga ha karhala ni ku tshama na van'wani. Van'wani va nga tlhela va hlalela ku dya ku etlela ngopfu ku ku kumbe ku pfumaleka vurhongo. Vuvabyi lebyi byi lava ku tiviwa hi nkarhi lowu nga lowu nga lo leha leswaku munhu a kota ku kuma nseketelo eka vatshunguri.

Ku lulamisa nkayivelo wa tikhemisi ematikoxikaya mfumo wu nga teka magoza yo hambanahambana leswaku a antswisa ku ku fikelela ka mirhi na maphilisi hi ndlela leyi tshembekaka. Mfumo wu nga sungula ku aka tikhemisi ta mfumo etindhawini ta le kule leswaku vanhu va nga ha fambi e tikhilomitara to tala ku ya lava mirhi. Wu nga tlhela wu seketela ti-mobile clinics ni tikhemisi leti fambaka ematikweni hi nkarhi tiyisa miri e exindhawini xo sungula ku hlawuleka ka ku thwala mirhi hi nkarhi ku ya exitandini xa vatsongahati ku fanele ku hlayiwa naswona mfumo wu fanele ku tirhisana ni sekithara ya phurayivhete.

Ku pfaleriwa i nkarhi lowu munhu a ha tshamaka yexe hikwalaho ka leswaku se u kumiwe a ri ni ni ni vuvabyi lebyi nga hangalakaka hi laha ku fanaka na COVID-19 leswaku a nga tshuki a byalwa van'wani. Ku tihambanisa na vanhu hi tlhelo un'wana swi endla loko munhu a nga se komba swikombiso kambe a nga ha va a hlanganile ni loyi a khomiweke vuvabyi kutani a tihambanisa ku langutela loko ku ta humelela ku ta humelela swikombiso. Ku pfaleriwa swi khumba lava se va vabya kasi ku tihambanisa swi khumba lava va nga riki na vuvabyi a byi kambe va nga khumbeka xiviri leswi leswimbirhi si ri swa nkoka swinene ku lwisana ni ku hangalaka ka mavabyi.

Ku fikelela vukorhokeri bya rihanyo ra miehleketo swi sivela ku tirhisiwa ka swidzidziharisi hi ndlela yo biha hikwalaho ka leswaku munhu loyi a nga a nga ri hlayekiki kahle a nga ha va ni matimba yo tshemba eka swilo swo biha ku fana na swidzidziharisi ku tumbuluxa matirhiselo yo yo koma kumbe ku endla swiphiqo swa rihanyo ra miehleketo tanihi ku khomiwa hi ntshungu ku tshungula swinene ku angarha ni ku lahlekeriwa hi ntokoto vukorhokeri lebyi byi pfuna leswaku munhu a kota ku endla swiboho leswi nga eka rihanyo a pfuna e eku hlayiseni mfumo wa vutomi ni ku tiyisela eka swiyimo swo tika leswi endlaka leswaku ku tshama ku ri ni ku lawula ni ku hlayisa swiyimo swa rihanyo hi ku hlawuleka.

Ku pfumaleka ka switokoto swa mirhi ku nga siveriwa hi ku landzela tindlela to hlaya nyana ku katsa ku ku aka mirhi ya nkoka swinene leyi rhandzekaka ni ku kota ku tumbuluxa, ku tirhisa vukorhokeri bya le ka vanhu leswaku ku lawuriwa kahle, ku tirhisa mirhi ku tirhisa science na thekinoloji ku pfuna ku twisisa naswona ku nyika mirhi hi ndlela yo lawuriwa hi ndlela yo olova ku tirhisiwa switirhisiwa swo veka ni ku tirhisa mindzaviselano yo kongoma ku hlayisa swirhavi swa mirhi hi ku hlela ku tlhantlha, ni ku hlayisa mindhawu yo hisa ni ya mati, ku seketela vahlayisi va mirhi ni varimi leswaku va pfuna eka ku tlhekeka ka mirhi ku antswisa ku hlayisiwa ka mindhawu ya mirhi, ni ku endla leswi pfunaka leswaku mirhi yi hanya kusuka ematshan'wini.

Ku avanyisiwa ku va khumba swinene vanhu lava lwisanaka ni ku tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo biha hikuva ku va khumba hi ku endla leswaku va tiva leswaku va nga ha hlundzukela kumbe ku hi nhlangano wa vona kumbe vanhu van'wana leswi endlaka leswaku va va ni ku xaniseka ka rihanyo ra miehleketo ku lahlekeriwa hi ntokoto ku tshungula ku hiseka ka mintsu ni ku va ni ku tshemba ku ku eka swiyimo swa vutomi leswi swi endla leswaku ku olovisa ku nyikiwa vun'wana bya rihanyo ku endla swiboho swo karhi ni ku tirhisana kahle ni vanghana ku humesa matimba ni ku tlhela ku tirhisa hi ku tirhisa swidzidziharisi hi ku ya emahlweni.

Mintlhontlho leyikulu eka ti sisiteme ta nhlayiso wa rihanyo ta le makaya i ku pfumaleka ka vuxokoxoko lebyi kongomaka eka rihanyo ra miehleketo, ku tsandzeka ku kuma vutihlamuleri bya vuhlayiseki bya rihanyo hi nkarhi lowu fambaka, ku pfumaleka ka switirhisiwa swa swa rihanyo ra miehleketo swa le makaya, ku tshama ku ri ni ku xaniseka ka vahlayikhoto kumbe valawuri ku pfumaleka ka switirhisiwa swo pfuxeta rihanyo ra miehleketo, ku tala ka vuhlayiseki byo biha na ku avanyisiwa ni ku pfumaleka ka vuxokoxoko ni vahundzuluxeri byo tanihi ku pfuna ku twisisa no hlayisa vutshila bya vahlayi ni vahlayisi leswi hinkwaswo swi endla leswaku ku oloviwa ku tumbuluxa ni ku tumbuluxa ka rihanyo ra miehleketo leswaku vanhu va kota ku kuma mpfuno lowunene.

Ku pfumaleka ka switokotoko swa mirhi ku nga ku khumba ku tumbuluka ka mavabyi etindhawini ta le makaya hikuva mirhi yi pfuna ku hlayisa mindhawu ya ntsengo lowu ni ku lawula ku hunguta ka swilaveko swa ntumbuluko swo tanihi hi ku hisa ku tika ka mati ni ku xuruxa ka vuhlayiseki leswi pfunaka hi ku lwisana ni ku andza ka mavabyi yo fana na malariya kholera ni swirhavi swin'wana swa madyambu loko mirhi yi pfumaleka ku ku hunguteka ka ka swiyimo swa ntumbuluko swi endla leswaku swi oloviwa ku dlayiwa ka swi ka mavabyi lawa ya lawo lawo yo tika ku hunguteka ka ku hanya ka vutomi byo leha ku pfumaleka ka ku khomiwa ka tindlela to hlakarhela swo fana na ku hlayisa matsavu.

lowu nga nyawuriki wa nhlayiso wa rihanyo ematikoxikaya wu khumba ku tirhisiwa ka mirhi hi ndlela yo biha hikuva loko vanhu va nga swi koti ku fika eka swibedhlele va va va vahlawuri va mirhi kumbe tiyindlu ta rihanyo hi ku olova va tala ku titshega hi mirhi leyi nga vekiweke kahle ku tirhisana na va van'wa mimirhi va le makaya lama nga ri ki ni vutshila lebyi faneleke kumbe ku xava mirhi leyi nga sungulangiki emarhavini leswi swi endla leswaku ku va ni ku tirhisa mirhi hi ndlela yo hoxeka ku tlula mpimo ku tirhisa mirhi leyi nga fanelangiki ku va ni vuyelo byo biha eka rihanyo naswona swi nga endla leswaku mavabyi ma nga tshunguleki kahle.

Ina, xihoxo swa swa mirhi swi nga siveriwa kahle eka vukorhokeri bya vuvabyi bya dementia hi ku tirhisa tindlela leti xiyeke kahle vanhu lava va nga na dementia hakanyingi va karhateka hi ku tsundzuka swilo swo fana ni mikarhi ya miri ku teka mpimo lowu hoxeke kumbe ku tshika ku nwa mirhi ku nwa mirhi swihoxo leswi swi nga siveriwa hi ku tirhisa switumbuluxi swa nkarhi ku tirhisiwa mabokisi ya mirhi lama hlayisiweke eka hi masiku ku nghenisa ndyangu kumbe mutirhi wa rihanyo ku tirhisa switirhisiwa swa dijitali ku dyondzisa ni ku letela vahlayisi ku tirhisa swipimelo swo swo swo hlawula mirhi yo fana.

Mirhi leyi nyikiwaka vavabyi va vuvabyi bya dementia yi fanele ku kamberiwa nkarhi na nkarhi hi laha ku fanaka na kota ni ni three kumbe six wa tin'hweti hi ku ya hi leswi vuvabyi byi fambaka ha swona ni ku angula ka miri wa wa munhu eka mirhi leswi swi nkoka hikuva ku langutisa ka ku tirha ka mirhi ku kambela swi pfuna ku vona ku loko mirhi yi pfuna ku lawula swikombiso swa dementia tanihi leswaku tanihi leswaku ku lahlekeriwa hi miehleketo ku karhateka kumbe ku hiseka ni ku tivisa hi vuyelo byo biha vavabyi lava hakanyingi va nga swi hlayisekeki kahle va swi twaka emirini ya vona ku kambela ku pfuna ku kuma vuyelo byo byo biha hi ku hatlisa.